Into engingayenza ukobanyana, ngingenza isiqiniseko sokobanyana, ngingasaphinde ngilime ngesikhathi sezulu. Ngitjhentjhe ukulima kwami, kobanyana ngilime lokha izulu nalingasaphinde line, ngonobangela wokobanyana ngesikhathi sezulu awazi kobanyana kungase kube khoni iinkhukhula, namkha kungase line rerhe na, begodu umthengi akwazi kobanyana athole into afuna ukuyithenga la ngilime khona irerhe khulu ingakamotjheki.

Into engingayenza njengomlimi omutjha osathoma ukulima, ngingaphuma ngiyokukhangisa ngento engiyenzako emakhampanini athenga kubalimi, nakurhulumende ukwenzela kobanyana uma bafuna ukuthenga okuthize kumlimi bangena kimi bazokuthenga njengomlimi omutjha osathuthukayo.

Isiphila esithengwa khulu hlangana nemihlobo le, yesiphila esibovu nesimhlophe, yisiphila esimhlophe. Unobangela wokobanyana abantu abanengi bathenge isiphila esimhlophe kunobana, abanye babo benza ipuphu ngalesiphila, abanye babo bayatjala ngalesiphila bakwazi ukuvuna. Isiphila esimhlophe senza izinto ezinengi, begodu sitjhetjhe sikhule msinya kunesiphila esibovu, yingakho abantu bathanda isiphila esimhlophe khulu kunesiphila esibovu.

Into eyenze kobonyana iSewula Afrika yona kubhale ukuthi izitjalele yona ikoroyi ngobunengi, unobangela wakhona ukobonyana, abantu abaneentjalo namkha abantu abaneensimu akusibabantu abanengi eSewula Afrika, ngonobangela wokobanyana abantu ngobunengi babo abalandeli izinto zokutjala, begodu abayenzi into ebizwa kobanyana yi-Agriculture ngelimi lesiNgisi. Ufumaniseka kobanyana abantu benza ezinye zezinto not ezokutjala, begodu norhulumende akabasizi ngaleyo ndlela kobonyana abaphe iinsetjenziswa zokobonyana bakwazi ukulima eendaweni zabo.

Nokho angisayiboni ipuphu yesiphila esibovu eentolo. Ngingathi unobangela wakhona ukobonyana, abantu abanamasimu akusese babantu abanengi. Lokha emandulo bowufumaniseka kobonyana abogogo bethu, bayatjala ngemakhaya, ufumaniseka bonyana bathanda isiphila esibovu, kodwana kuze kwafika into ebizwa kobonyana yitheknoloji, yatjhuguluka koke lokho. Sekunamakhamphani akhiqiza ipupu yesiphila esimhlophe, yingakho isiphila esibovu singenziwa ngaleyo ndlela.

Into umuntu engingamtjela yona, ukobonyana, akangenze nenye inarha, ingombana amanye amanarha imnotho yakhona iyakhuphuka, ngonobangela wokobanyana bakhiqiza izinto ezinengi khulu, begodu kufumaniseka kobonyana urhulumende sele akhipha imali, ayisa khona ayokuthenga izintwezo. Into umuntu engingamtjela yona kukobanyana akayenze enarheni yekhabo, ukwazi athuthukise inarha yangekhabo, ngonobangela wokobanyana imisebenzi ayisekho. Ukwenza lokho kwakhe kungenza kobonyana ayenze imisebenzi eminengi khulu khona ekhaya.

Iye, kuliqiniso ngombana abantu abanengi abase-Gauteng kubabantu belutjha begodu kubabantu abaphuma emazweni amanye, begodu e-Gauteng kugcwele khulu itheknoloji, kugcwele khulu amarhwebo enza ipuphu emhlophe. Ngiyavumelana nento le umuntu ayitjhoko bonyana moet hulle uye nge-Limpopo ngonobangela wokobanyana e-ZCC abantu bakhona badla umratha wamabele. Lokho kungakurhelebha khulu kobonyana uthuthukise irhwebo lakho ngase-Limpopo.

Into engingayenza kobonyana ngingakhamba ngiyokufuna indawo eduze nomlambo, namkha engasikude khulu nomlambo, la ngingakwazi khona ukulima khona into engifuna ukulima kobanyana ngenzela kobanyana, ngikwazi ukuthelelela into engiyilimileko, njengombana isomiso sesisikhulukhulu izulu lingani, begodu namanzi angekho eduze khulu. Kumudere ngitjhidele khulu la kunomlambo khona. ngenzela kobonyana ngikwazi ukudosa amanzi ngemlambeni ngithelelele iintjalo zami, ukuze zikwazi ukukhula ngithengise into engifuna ukuyithengisa.

Iye, nakungenzeka kobonyana iSewula Afrika ithumela isiphila kamanye amazwe, ingenza kobonyana umnotho weSewula Afrika ukhuphuke khulu.

Into ekungamudere bonyana yenziwe ukobanyana, mudere kuphunywe kuye wona emakhamphanini la, uyokukhangisa ngakho izinto ozilimiseko, begodu kungarhelebha khulu kumakhamphani amakhulu kunobangela wokobanyana abantu sebabanengi eSewula Afrika, ingombana ilutjha lanamhlanje lihlezi lizala mihla namalanga, begodu lokho kungarhelebha khulu abantu, begodu kungasiza kobanyana bakwazi nabo ukugcugcuzeleka kobanyana baqale labo irhwebo.

Ngokwekolelo yami isomiso sibangelwa kungabikhona kwamanzi namkha kungani kwezulu. Kghani lokho kungabangela bonyana imilambo eminengi ingabi namanzi. Ingombana emilambeni leyo kulapho sithola khona amanzi begodu kulapho sidosa khona amanzi, aphume empompini ngemakhaya. Isomiso sibangelwa kungani kwezulu.

Umehluko ukobanyana ikomo ehlatjwe ngesilungu, baberegisa imitjhini yokuyisika kobonyana ibemaphisi amancani khulu begodu bayihlambe isikhathi eside bonyana ibe-clean khulu namkha ihlwengeke khulu ngombana bayokuthengisela abantu inyama leyo, kodwana inyama ehlatjwe ngesintu yona ayikagezwa ngaleyondlela. Njengoba igezwa ngesilugwini, ayinambitheki ingombana ayikagezwa kuhle begodu ayikahlatjwa kuhle. Ungafumaniseka bonyana ihlatjwe endaweni la kungekho khona rerhe bonyana ingahlatjwa khona.

Iye inyama yekomo ehlatjwako ediniwe ingathengiseka ingombana idiniwe kwaphela. Akutjho kobanyana yidala kuba ngokuthi idiniwe ingombana beyigijima indawo yoke ifuna ukuhlatjwa. Iye iyathengeka, iye iyadliwa ingombana idinwe kwaphela kodwana ayisidala.

Into angayenza uBongi ukobanyana mude afunde amakhosi abizwa kobonyana yi-agri cultural science. I-agricultural science ifundisa ngefuyo, ifundisa ukobonyana mudele uphathe njani ifuyo. Ifundisa kobonyana mude uyikhulise njani ifuyo, ifundisa kobonyana u ma ifuyo ingasirerhe ekufana nokobanyana iinlwane eziphatha njengefuyo njengeenkomo azikhorerhe kuzizinto bani omude uzenze kobonyana ziberega rerhe namkha kuzizinto bani omude uzidlise kobanyana zibererhe. Iye i-agriculture irerhe khulu kobanyana ungayifunda wazi ngefuyo.

Imirorho eyandisa ukutjalwa ebusika ma-ovakhado, yisphila kanye nama-orentji leyo mirorho eyandise ukutjalwa ebusika begodu yimirorho edliwa khulu ebusika, ingombana lokha ngesama ebizwa kobanyana yisama ngelimu lesingisi. Awuyifumani ngaleyo ndlela kodwana ebusika isiphila, ma-avakhado kanye nokhunye ngikho lokho okufumana ebusika.

Iintjhijilo ezikhona zokulingana ngokobulili ekorweni yezokulima elizweni leSewula Afrika kukobanyana, uma kwenzeka kobanyana abalimu abathize ababili namkha abathathu balima into yinye efanako. Kubanzima namkha kubabudisi kobanyana bathengise lezo zinto abazilimako ziphele, ngonobangela wokobanyana ufumaniseka kobanyana itjhopu yinye ithenga kumlimi munye into ayilimileko. Akwenzeki bonyana iyokuthengwa kuwo woke abalimi ngombana yinto abayitjalileko yinto yinye. Lokho sitjhijilo sokulingana kwabalimi abakutholako.

Ikambiso ekungenziwa kobanyana ivulela abomma amathuba wezokulima ukobanyana. Lokha nabalimako mude urhulumende abaphe izinto zokulima begodu nezinto lakhona bazokubeka khona amanzi. Ukwazi bathelelele into abazilimako ingombana isomiso sinengi khulu ebusika ingombana izulu alini begodu lokho kungarhelebha khulu kobanyana lokha nasele bavuna bakwazi ukubeka okuthize etafuleni ngendlini.

Ibisi lekomo libasiza khulu abahlali beplasini ngombana ibisi lekomo eliphuma ngekomeni lifumaniseka kobonyana li-healthy khulu begodu limnandi khulu ingombana nabahlali bemaplasini nabo bayakwazi ukubeka okuthize phezu kwetafula ngombana emaplasini awufumani iintolo. Kubanzima kobonyana usuke la uhlala khona ukhambe uyokuthenga into ethize ngonobangela wokobanyana kukude. Ibisi lekomo liyabasiza kobonyana nabo bathathe lokhu abanakho bahlanganise kodwana balale badlile njengawo woke umuntu olala adlile.

Iye ziyawavala amathuba womsebenzi zokulima enarheni yeSewula Afrika ingombana, lokha ufumaniseka kobonyana usomaplasi ufuna ukuvula indawo la azokulima khona kodwana udinga abantu kobanyana bazomulimela. Ukwazi kobanyana athengisele iintolo ezikulu into abayilimako. Kufunaniseka bonyana mude afune abantu abazomulimela. Kandi lokho kuvula amathuba womsebenzi kobanyana abantu bakwazi ukuberega begodu bakwazi ukuba nemadlana ethize.

Into angayenza uBhorholo kukobanyana mude aqatjhe abantu kobanyana bathathe umsuqwa lo. Bawukhiphe ngesibayeni bayowuthela phezu kotjani ingombana umsuqwa wenza utjani kobonyana bubebuhle khulu ngingatjho kubonyana bubehlaza khulu begodu lokho kungasiza kobanyana neenkomo namkha ifuywakhe, ingaguli ingahlali endaweni la kunomsuqwa khona begodu khona lokho ukuthi angabiza abantu kobanyana basese umsuqwa phakathi esibayeni. Lokho kungavula amathuba womberego.